Kgetlho la ntlha fa ke palama sefofane, ke ne ke ikutlwa ke tshogile e le tota. Ke ne ke fofela kwa nageng ya Botswana.

Ke toro ya me ya go palama sefofane gape. Ke ne ke palama sefofane la mathomo so, sefofane se dira gore o be le maikutlo a ma alright-e. E le gore o utlwa monate wa gore aowa, o palame sefofane lwa ntlha, nka rata go palama sefofane gape le gape.

Fa o batla go namela sefofane o tshwanetse o tsamaye o ya kwa computicket, o ya go reka ticket-e kwa go yone. Maybe kwa Shoprite-e kwa money market, and then fa o pagama o tshwanetse wa botse gore o tloga nako mang, ko kae o namelela ko kae O R Tambo or ko kae. After moo ba tlo go botsa nako ya go tloga ga sefofane se se tlo tlogang, ka nako eo o maker sure gore o fitlhile kwa O R Tambo, and then fa sefofane se fitlha ba tlo le bolelela gore se fitlhile, and then la namele la pagama. Sefofane ga se tshose, ga gona ntho e tshosang ka sefofane. Sefofane se ntse jaaka koloi go no tshwana le fa o pagame koloi.

Ke akanya gore go tsamaya ka bese mo toropong ya rena go siame e le tota. Gonne bese e safe-i and then e kgona go seketsa le madi, fa o dirisa taxi le fa o dirisa bese, se se kaone ke bese gonne o dirisa madi a le a mannye. And then ke kgatlha ke ka mokgwa o tsela ya e bese di tsamayang ka gone, e tsamaye iketlile e itse gore e pagamisitse batho.

Ke gore motho o ne a palama a ise ticket e ya pampiri fano e ba e stamp-a, a be a e ntsha ka fensetere, e be go namela yo mongwe gape. That's why ba kgonne go change-a di karata ya pampiri, ba dira mokgwa wa karata e e botlhale.

Ntho e dirang gore mokgweetsi wa bese yo o siameng, ke go itse gore mokete o namela fa bus stop-ong e e rileng. Mme ba itsane ba kgona go thusana gore mokgweetsi wa bus, a seke a sia ba bangwe kwa morago. So ba itse gore go short-a motho yo jaana, mme ba kgona go botsa driver gore a mo emele.

Fa go na le strike dikotsi tse o ka tlhakanang le tsona tsa di-bus, ke fa batho ba strike-ileng ba fisa maybe ba fosa molelo mo di-bus-eng gore batho ba she. Ba kgone go sha ka fa gare ga bus, so ga dibese di strike-ile dibese di dira karolo e botlhokwa thata mo maphelong a rona. Gonne fa o duela bus e kwa tlhwatlhwa e ko tlase than fa o duela taxi, so e dira difference e ngata mo matshelong a rena.

Ke nagana gore bese e dira gore e tsamaye ka nako, ke gore batho ba tlwaele gore bese e e rileng e tsamaya ka nako e so. And then morago ga eo go tla e so e dira gore le gape re gakologele dinako. Go tshwana le train bus, re kgona go itse gore fa e feta ke fa eight o'clock e bethile, and then di-bus di tsamaya ka di-half past five eng. And then train bus yone e tsamaya morago maybe ka bo eight then go na le bo six, bo one o'clock. So fa di feta re kgona le go gakologelwa gore ke nako mang.

Ee, 'tsatsi le lengwe ne ka siwa ke bese. Ka gonne bus ga oe palama e batla o tshware nako, if e tloga ka half past five ya go tloga ka half past five. So ke ile ka siana ka ba ka emela e latelang ya six o'clock, e le gore ne ke tshwanetse go namela ya half past five.

Ee, gantsi go le gontsi di na le go nna teng ditshupetso tsa dibese. Mo e leng gore baagi ba palelwa ke go ya ditirong, especially fa o rekile tekete ya kgwedi. O budget-etse madi a gore o itse gore kgwedi yotlhe o a go tsamaya ka bus and then wa kgona go save-a tšhelete e nngwe. Fa di le mo ditshupetsong tseno, baagi ba amega gonne ga gona gore ba ka ya ditirong. Ba bangwe ga ba na le madi a go palama di- taxi and-e di-taxi di a tura.

Ke nagana gore dibese gore di sa tsamaya mo metseng yotlhe le ditsela tso tsotlhe, ke go ya ka gore tsela ya teng e eme jang. Gonne o ka se tseye bese wa e tsamaya kwa tseleng ya di-gravel-o tse mekoti-koti. E tlo loser-a control ya cause-a gore e dire dikotsi.